Abalimi abasafufusa bangabamba liphi iqhaza ekukhuleni komnotho wasemakhaya? Uma bangalima izitshalo zabo bavune ngesivuno esikhulu. Baqhashe abantu bagcine sebeney'tolo lapha emakhaya, amathuba omsebenzi wabantu abahlala emakhaya, abakhona bagcina besebenza kulezoy'tolo nokuthi, uma bengalungisa imigwaqo. Imigwaqo ibuye iy'moto ama-truck abuye azothatha izitshalo zabo, izisa, kwezinye izindawo, indawo ngezindawo ezihlukile.

Indlela ezingasetshenziswa ukuze bahlole umthelela wokutshintsha, amasathelayithi, amasathelayithi, amasethilayithi ayakwazi bengasebenzisa amasathelayithi ukuhlola umumo womukhathi. Iy'ndlela abangazisebenzisa ukusakaza imiphumela abayithole kumasathelayithi bangasebenzisa, ama-SMS to abalimi, inthanethi, kumathelevishini, nakuma-radio station, nakuma-newspaper asendaweni.

Uma nguthisha wasemabangeni ezemfundo aphansi, imibono engingayibeka ngokuthi zingasekelwa kanjani izintuthwane ezingadingi zethu ukuze zikhuthaze ukuvuthwa kwempova. Ngingathi kuyekwe ukusetshenziswa imithi le ebulala iy'ntuthwane, njalo kubhekwe ukuthi iy'ntuthwane zithandani, ukuze lento ezithandwa zintuthwane, like ukudla, into ezinoshukela nezinetswayi, zibekwe duze nengadi lapho ukuze intuthwane zande khona.

Ukugcina ukudla ngokubanda noma ngokufakwa emathinini kungakhuphula iholo labalimi ngoba lokhuya kudla kungahlala isikhathi eside. Ngisho naloko kudla okusethinini soku-off season, kwavunwa kwaphela, kodwa emathinini kusasekhona. Njalo nabathengi balibele beyithenga .

Izinhlobo ezahlukene zenkomo, zikhona iy'nkomo ezifuyelwa ubisi, njalo zinendlela nokudla, zinendlela eziphathwa ngayo. Zinokudla njalo ezikudlayo ukuthi zikhiqize ubisi lube luningi. Zibe khona iy'nkomo zenyama ezifuyelwa for ukuthengiswa ema-butcher, zithengiselwe inyama. Lezo nkomo nazo zikhona iy'ndlela eziphathwa ngayo, zikhona ukudla ezikudlayo, bese zibe khona iy'nkomo nje ezifuyiwe for nje ukuthi zigcwalise isibaya somnumzane. Lezo nkomo ngisho nangesikhathi sesomiso, ziyakwazi nokubekezela, and lezo nkomo izo futhi njalo ezisetshenziswa abantu ukuthi zilime emasimini.

Ulwazi engingathanda ukulifundisa isizukulwane esilandelayo, ukuba uma ngabe njalo uzotshala ubhekisise ukuthi lo mhlabathi otshala kuwo uvundile. Uma ngabe ungavundanga lo mhlabathi, ungawufaka umquba ukuwuvundisa. Umquba ngoba uyinto yemvelo awufani ne-fertiliser. Njalo okunye engathanda ukubafundisa khona, i-crop rotation, ukuthi izitshalo ungatshali isitshalo esi-one endaweni eyi-one, for ithuba elide . Utshale uma ngabe utshale ummbila mawukhipha ufake .

Uma ngabe ngithola ithuba lokuseka umlimi wangakithi ngokuthenga kuye ngqo, izithelo engingazithenga kuye ibhanana, ngoba ibhanana ngiyalithanda, njalo ibhanana liyashesha ukumoshakala. Uma ngilithenga endaweni eduze nala engihlala khona, amathuba okuthi ngilidle limoshakele mancane. Njalo ibhanana liyadula, uma ngilithenga la duze nala engihlala khona, intengo ngalithenga ngentengo ephansi kakhulu. Ngalithenga ngentengo ephansi kakhulu ngoba liyabe lingathuthwanga from la elitshalwa khona to la okumele lithengiswe khona emakethe.

Yebo, ukufinyelela kwezobuchwepheshe, nge-Artificial Intelligence, kuyawanciphisa amathuba omsebenzi ekulimeni, ngoba imisebenzi eminingi ibisenziwa ngabantu, uma belima. Kumanje isikhona imishini, ongalima ngayo, ibe khona imishini ongatshala ngayo, ibe khona imishini ongavuna ngayo, ibe khona imishini ongaphrosesa ngayo ukudla lokhuya. Iphinde ibe khona njalo imishini engathatha lokhuya kudla sekuphrosesiwe ikufake e-truck-ini. I-truck idrayive from lapho okuphroseswe khona to emapulazini .

Izinhlobo zentuthwane engingathanda ukunitshela ngazo. Zikhona zikhona ley'ntuthwane ezincane ncane ncane ncane. Lezo ntuthwane azithathi ukudla ziyodlela kwenye indawo, zidlela khona lapho. Zibe khona ley'ntuthwane ezinamakhanda amakhulu, lezo ntuthwane uma zizodla ziyathatha ukudla ziyodlela kwenye indawo. Bese zibakhona ney'ntuthwane ezingathi zibomvu. Lezo ntuthwane and ziyaluma nokuluma abantu. Iy'ntuthwane zinhlobo eshiyenile, zikhona iy'ntuthwane ezingathandi ukuba segcekeni eshashalazini, zibe khona iy'ntuthwane ezithanda ukuba . Kodwa konke kusasezi ntuthwane ezenza umsebenzi ofanayo.

Ipulazi ukuze libhalanse, ukukhiqiza kokudla nezinkomo zokwamukela hospitality service, kwezivakashi. Ukudla kwey'nkomo kungatshalwa lapha epulazini ukuseva imali yokuthi kuyothengwa ey'tolo. Njalo iy'nkomo komele zithole cishe yonke into eziyifunayo eyokuthi kube zinkomo ezibukekayo, kube zinkomo ezinhle. Ukudla okutshalwa lapha epulazini, kungabi lipulazi elitshala into eyi-one, kube lipulazi elitshala into ey'ningi, njalo into ey'thandwa ngabantu. Into ey'fana nama-fruits, ama-veggies. Kube yimihlobohlobo eminingi etshalwa lapha, ukuze abantu mabezovakasha basuke bethengile.